Diaparo tsa baTswana di ne di farologana le tsa gompieno, mme di ne di akaretsa matlalo a diphologolo le ditšhaba tsa tlholego. Fa nako e ntse e tsamaya diaparo tse di ne tsa fetoga ka ntlha ya ditšhono tsa bo koloni, borongwa le diphetogo tsa thekenoloji.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, mme gape o ka fetolwa go dumelana le nako ga go tlhokege gore o apare moaparo wa setso wa bogologolo, o ka kgona go tlhakanya diaparo tsa setso le tsa segompieno go dira seaparo se se tla tshwanelang moletlo. Go dira jalo go tla go bontsha gore o tlotla setso sa gago le gore o kgona go dirisana le diphetogo tsa thekenoloji.

Fa re bua ka moaparo wa setso o montle ga gona karabo e le nngwe fela e e tlhamaletseng, ka gonne bontle bo a farologana go ya ka motho. Le fa go ntse jalo moaparo wa leteisi ke mongwe wa metswako ya diaparo tsa setso tsa baTswana e e rategang thata, ebile e le bontle.

Metswedi ya diphetogo tsa diaparo mo ba segompieno e mentsi, mme ga go kgonege go supa fela gore diaparo tsa setso tsa bo mme tse dikhutshwane tsona fela lebaka la go bo ba apara diaparo tse dikhutshwane, go na le mabaka a mangwe a a tlhotlheletsang mokgwa ono diaparo. ba segompieno ba kgona go bona ditsela tse di farologaneng tsa go apara mo di-TV, mafelo a a ikemetseng a go bua le batho le mongwe di-webosaete tse di ikemetseng tsa go bua le batho tse di ba kgonang go latelela mekgwa ya bone ya go apara. Ba kgona go bona ditsela tsa go apara tse di mo di-media tse di ba kgonang go latela mekgwa ya bone ya go apara.

Fashion-e le dilwana tsa go kgabisa ke ditsela tse di maatla tsa go supa setso le boitshupo jwa motho, ka go apara diaparo tsa setso go dirisa mebala le dipaterone le go kgabisa ka dilwana tse di rileng motho a ka bontsha gore o tswa kwa Setswaneng sefe. Diaparo tsa setso tse di tlhomilweng jaaka leteisi tse di mebala-bala le ditshwantsho tse di raraneng tse di supang botho, mo diaparong tsa setso mokgwa wa go apara le ditsamaiso tse di dirisiwang mo go apara di ka nna le tla se se botlhokwa mo go tokafatseng maitemogelo a go ya tirong, go apara leteisi go supa go tlotla setso sa Setswana le go nna le bokgoni mo go tokafatseng maitemogelo a go ya tirong.

Go ya ka ngwao ya Setswana mosadi yo o nyetseng yo gantsi a bidiwang makoti o na le diaparo tsa setso tse a tshwanetseng go di apara go bontsha maemo a gagwe a bo setlhogo le tlotlo mo lelapeng la monna wa gagwe, gantsi diaparo tseno di dirilwe ka lesela la mme di akaretsa go khurumetsa tlhogo le mmele.

Go na le mosese mo basading go a tile go apara mosese o e leng seaparo se se leele se se kgobokantsweng, mme ka dinako tse dingwe o le mo mmaleng wa go bontsha bopelonomi le go nna wa setso. Khiba e ke seaparo sa banna, mme ka dinako tse dingwe e dirisa go diaparo tse dingwe. Tuku mosadi yo o nyetsweng go yo gantsi a bidiwang makoti o na le diaparo tsa setso se a tshwanetseng go di apara go bontsha maemo a gagwe a bosetlhogo le tlotlo mo lapeng la monna wa gago. ke kobo e e dirilweng ka letlalo la diphologolo jaaka la nku, mme e dirisiwa e le kobo go e tsidifatsa ka nako ya malatsi a tlase. Tshega ba ne ba apara tshega e leng le kauso le le dirilweng ka letlalo le le nang le bobowa.

Diaparo tsa di tumile ka go nna le mebala e mebala-bala le dipaterone tse di raraneng, e leng se se dirang gore di lebege di le dintle. Go apara leteisi go supa go tlotla setso sa Setswana le go nna le bokgoni mo go tokafatseng maitemogelo a go ya tirong. Go apara moaparo wa setso kwa di-conference-ng ke tsela e e siameng ya go bontsha botho le go nna wa setso sa gago. Ditlhako tsa letsatsi di dirisiwa go rwala masea kwa morago, mme di ka kgona go nna le seabe se se botlhokwa mo go tokafatseng maitemogelo a go ya tirong, go kgabisa ka dilwana tsa setso go ka thusa go fokotsa moya wa batho ba ba leng mo beseng.

Ee, ruri diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le fashion-e ya segompieno, bontsi jwa ba bopa fashion le batho ba ba ratang fashion mo gompienong ba tlhakanya mekgwa ya setso le ya segompieno go bopa diaparo tse di kgethang le tse di nang le bokao.